Ukuze kuthuthukiswe ukuphepha kanye nenhlalakahle yabacimi bomlilo, iminyango yomlilo ingasebenzisa izinhlelo eziqinile zokusekela kontanga, ikhuthaze ukuqwashisa ngempilo yengqondo, inikeze ukuqeqeshwa okukhethekile ekunakekelweni okunolwazi ngokuhlukumezeka futhi ikhuthaze isiko lokukhulumisana okuvulekile nokuphila kahle. Kuyilapho iphinde ibhekane nenhlamba ezungeze izinkinga zempilo yengqondo.

Ubuhlungu besisu ezinganeni bungabangelwa izizathu ezihlukene ezivamile ezinjengokudla kakhulu ukudinga ukuya endlini yangasese noma ukukhathazeka.

Ukuzivumelanisa imfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kubafundi abahlukahlukene ukubeka phambili izindlela zokufunda eziguquguqukayo, ukulethwa kokuqukethwe okuhlukahlukene, nezindlela ezizwelayo ngokwamasiko ukuze kuqinisekiswe ukufinyeleleka nokuzibandakanya kwabo bonke.

Izimo ezisongela ukuphila ezibhedlela zibeka ukucindezeleka okukhulu kubo bobabili abasebenzi neziguli ezigula kakhulu, okuholela ezinselele ekunakekelweni kweziguli, ukutubeka kwabasebenzi kanye nezinkinga ezingaba khona zesikhathi eside kwabasindile.

Indlala ithinta ngokuphawulekayo ikhono lokufunda lengane okuholela ekwehluni kokugxilisa ingqondo, izinkinga zenkumbulo, kanye nokusebenza okunamandla okuphansi kwezemfundo kanye nezinkinga zokuziphatha.

Izimo zomgwaqo ezifana nokuminyana nokwakhiwa kuhambisana nokuziphatha kwabashayeli amaphutha esakhiwe somgwaqo nezinkinga zokunakekelwa kwezimoto zinomthelela omkhulu ekushayisaneni kwezimoto okunomthelela ezokuphepha kanye nezingozi ezikhulayo.

Ama-ejensi we-EMS njengeminyango yomlilo, izinsizakalo zama-ambulensi kanye nezikhungo zezokwelapha ezikhethekile zisabela ekungqubuzaneni komgwaqo omkhulu ngokuthumela abasebenzi abaqeqeshiwe nezimoto ukuze zinikeze ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha futhi zithuthe abantu abalimele ezibhedlela. Bahlola izivumelwano zabo zokuphendula ngokuhlaziya idatha yezingcingo, imiphumela yesiguli kanye nokuqhuba izivivinyo nokulingisa.

Othisha nabasebenzi besikole badlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ukufunda nokubhala ngezempilo, ngokuhlanganisa izihloko eziphathelene nempilo ohlelweni lwezifundo, basebenze njengezibonelelo nokudala indawo yesikole esekelayo ekhuthaza ukuziphatha okunempilo nokuthatha izinqumo.

Ngesikhathi sokunqamuka kukagesi, hlola isimo ngokubheka izingozi zokuphepha ngokushesha bese ubeka phambili izinsizakalo ezibalulekile njengezibhedlela, izinsizakalo eziphuthumayo nengqalasizinda ebalulekile futhi unikeze izinsiza ngokufanele, usebenzisa amandla okulondoloza uma etholakala.

Ukuze kugqugquzelwe izingane ukuba zidle imifino eminingi, futhi zizuze ukudla okulinganiselayo. Izikole zingasebenzisa indlela ehlukahlukene ehilela ukuhileleka kwabafundi ekuhleleni imenu ukunikeza izinketho ezihlukahlukene nezikhangayo, ukuhlinzeka ngemfundo yokudla nokudala indawo yokudlela enhle.

Funa usizo lwezokwelapha esikhundleni sokuthembela kuphela ekwelashweni kwendabuko lapho izimpawu ziba zimbi kakhulu ziqhubeka isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa noma zihambisana nezimpawu ezinzima noma eziphathelene noma uma unesimo sezempilo esaziwayo esidinga ukunakekelwa okuqhubekayo.

Ama-ejensi we-EMS njengeminyango yomlilo, izinsizakalo ze-ambulensi namaqembu okuhlukumezeka okukhethekile aphendukela ukushayisana komgwaqo omkhulu ngokugxila ekuhloleni okusheshayo, ukuqiniswa, nokuthutha abantu abalimele, ukubeka phambili labo abanokulimala okubucayi kakhulu.

I-health ithathwa njengengxenye enkulu yempilo yomuntu kusukela ebuntwaneni. Yingakho kubalulekile ukuthi othisha bafundiswe ngayo. Izimpahla zosizo lokuqala kufanele zihlale zikhona.

Enye yezindlela ongakwenza ngayo lokhu iwukuba uqinisekise futhi ujwayele imizwa yabo. Lokhu kusho ukuqaphela lokho abakuzwayo, ukubonisa ukuzwela nokuqonda nokubasiza babone ukuthi ababodwa noma abavamile ekuphenduleni kwabo.

Indawo ezungezile ingaba nomthelela omkhulu emizamweni yokusabela, ikakhulukazi uma kunezingozi zemvelo noma izinhlekelele zemvelo. Isibonelo, izimo zezulu, isimo sendawo nokubakhona kokungcola noma izindawo ezingcolisiwe. Konke kungathinta indlela izinsiza eziphuthumayo ezingasebenza ngempumelelo ngayo, nokuthi zingasabela ngokushesha kangakanani ezehlakalweni.